Marangrang a technology a bapala karolo e ho e kgolo ho fana ka metjha ya ditaba setjhabeng. Hangata ke sebedisa yona, ke sebedisa Youtube le Google. Di nthusa haholo ho bala ditaba le ho shebella ditaba tsatsi le hlahang, le tsatsi le dikelang, empa ho tsona kaofela tse ke ye ke teane le tsona mo internet-eng, ke rata SABC. SABC ke e ratela hore e na le ditaba ka maleme ohle a dipuo tsa mona Afrika Borwa, e fana ha o sa utlwe puo e itseng o mamela ka puo e itseng. Mme ke nahana hore ke bohlokwa hore ke be le App ya SABC Plus mo founung hore ke di shebelle neng kapa neng ka ntle ho tshitiso.

Ho na le tsela tse pedi tsa ho etsa password e ntjha. ya pele hore o fumane password e ntjha, o kenya email hore ba o romelle website moo o tla fumana mantswe a reng o lebetse password, forgot password, o penye teng. Ba tla o romella code ya netefatso mohaleng wa hao ho tle o tsebe ho etsa password e ntjha. Sa bobedi, o kgetha ho araba dipotso tse itseng ka nepahalo kapa ho sebedisa email-e kapa dinomoro tseo o di kentseng e le backup. Ka mora moo, o tla latela ditaelo tseo ba o nehileng tsona, ka mora ditaelo tseo ba tla o dumella ho etsa password e ntjha.

Difilimi tsa Afrika Borwa ke di rata ha di hlahisa setso le meetlo ya rona ka hara naha. Re na le merabe e mengata haholo ka hara naha, mme le filimi tsa rona di a se bontsha seo. Re na le mefutafuta ya difilimi e jwalo ka Tsotsi, Losing Lerato le Sarafina le tse ding tse ngata. Afrika Borwa re na le dihlahiswa tse shebellehang tsa difilimi, tse qabolang tse monate, tse bang di re a nyakalla ka matsatsi ohle, empa matsatsing ana ke bona se ba hlahisa tse hlahisang botlokotsebe haholo. Ha ke rate ha dikahare tsa difilimi tsa rona di ka hlahisa botlokotsebe haholo ho feta tse ding di-genre-ra.

Loadshedding ke koduwa e kgolo haholo ka hara naha ya Afrika Borwa. Ha ho na le loadshedding mosebetsing ho tima ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe. Empa hee re na le generator-ra e light-a di-computer, mabone le Wi-Fi, empa re ntse re na le bothata ka nako ya loadshedding, Wi-Fi ya rona ha e sebetse hantle, ekare network ya internet e ya sokodisa. Jwalo ho tshwana feela hoba re dula feela re tjamele computer, ha o dutse ho computer e load-a nako e telele e sa sebetse. Se re hlokometse jwalo hore ntho eno e etswa ke loadshedding, ho bolelang hore loadshedding e ama Wi-Fi ya rona ya mosebetsing.

Cloud computing ke technology e itseng e ntjha e fihlang e re thusang ho boloka ditokomane tsa rona mona mehaleng ya rona ya thekeng. Ke motswalle wa ka e motjha enwa ho boloka ditokomane tsa ka, tsa sekolo le tsa mosebetsing. Jwalo ka motho ebang ke moithuti hape ke ke mosebetsi, ke ba le ditokomane tse ngata haholo tse kenang mona seyalemoyeng sa ka. Jwale cloud computing e nthusa haholo ho boloka ditokomane tseno, ekaba PDF kapa Word, e nthusa haholo. Le ha ke batla ho romela ditokomane tsena bathong ba bang hoba ke kgona ho di fumana neng kapa neng ke di romelle motho neng kapa neng ha ke batla. Le nna ha ke batla ho di sebedisa, ke kgona ho di sebedisa neng kapa neng ha ke batla.

Ya pele ntho e ke e ratang ka mohala wa ka wa thekeng ke camera. Founu ya ka e nka dinepe tse ntle tse nkgotsofatsang haholo. Ekare ke ka dula ke nka dinepe hoseng, motshehare, mantsibuya. E nngwe ntho e ke e ratang ke battery ya teng. E boloka mollo, e ka dula matsatsi a mabedi ke sa e charge-a. E na le sebaka se sengata haholo moo ke kgonang ho kenya dintho tse ngata haholo tseo ke di ratang. Mona mohaleng wa ka wa thekeng ke na le di-App tse ngata, moo ke kgonang ho shebella di-video, moo ke kgonang ho bapala di-game. Ke etsa ntho e nngwe le nngwe e ke ratang, haholoholo ke rata di-game. Jwale phone ya ka ke batla e dutse e le pela ka.